Ngokuthuthuka kwezochwepheshe, sekukhona imikhiqizo emisha esiza ekugcineni ukudla, ama-vecuume sealers akhipha umoya esikhwameni sokudla ukunciphisa kakhulu ukukhula, amagciwane nokuvimbela ukusha kwefriji. Ama-oxygen absorbers umsebenzi afakwe ezikhwameni zokugcina ukudla ukuze akhiphe umoyampilo osele ukunciphisa ukonakala. Ilungele ukugcinwa kokudla isikhathi eside ezimweni ezomile njengokudla okusanhlamvu. Izimpukathi zokugcina ukudla ezinganeli moya, entered food containers, zisiza ngalokho.

Kubalulekile ukuthi abantwana bazi or abantwana bafundiswe lezi zitshalo lezi ngoba kuzobasiza ukuthi bazi ukuthi bazitshale kanjani, bazithole kanjani futhi bazokwazi ukuthi ziyadliwa noma azidliwa. Bazokhona nokufundisa iy'ngane zabo ngoba esikhathi samanje siphila esikhathini esinzima ukudla kuyadura izinto azisatholakali kalula. So-ke, njengoba abantu bazokhona ukwenza izinto ezikanje, ey'kolweni mababafundisile bazokhona ukuthi noma bangatholi imisebenzi bakhone ukutshala lezi zitshalo khona bazokhona ukuthola imali, bazokhona ukondla imindeni yabo ney'ngane zabo y'zokhona ukuya ngayo leyo mali ey'kolweni, bafunde ngakho konke lokhu okuyiy'tshalo, yingakho ngithi kufanele kube njalo abantwana bathole isikolo bathole ulwazi ngale y'tshalo.

Mina ngibona ukuthi ithi ngithi-ke ngibona kulungile ukuthi ngigqoke i-PPE isikhathi eside ngoba kuyasiza ukuthi njengoba ngisebenza eplazini kubonakale ukuthi ngubani ngenzani nokuthi ngiqaphele futhi kusiza nokuthi ngiqaphele izingozi ezenzakala eplazini njengoba silima njengoba senza konke okenziwa eplazini. Wonke umuntu ofika eplazini uzobona ukuthi mina njengoba ngigcoke i-PPE ngivikelekile futhi ayikho ingozi ezokwenzakala kimi, njengoba ngenza lo msebenzi lo wase plazini. I-PPE ibalulekile kakhulu, yingakho wonke umuntu osebenza epulazini kwamele abe nayo i-PPE futhi kubalulekile ngoba uhulumeni naye uyasho ukuthi i-PPE ibalulekile. Uyakhona ukubonisa abantu ukuthi usebenzaphi? Umsebenzi muni? Futhi uyavikeleka ezingozini ezenzakalayo epulazini.

Okwami ngithi mina imbongolo ifanele ukuthi iphathwe ngendlela e-ight. Yebo, iyasiza ey'nkingeni eziningi, kepha-ke imbongolo nayo efana nomuntu iyaphila, iyaphefumula, iyawadinga amanzi, iyakudinga ukuphumula, iyadinga futhi ukuthi ingeshaywa ukuze ikhone ukuphatha imithwalo edlula amandla wayo. Yebo imbongolo yona iyasisiza, kepha-ke njengabantu, kwamele siympathisise njengesilwane esibalulekile ey'mpilweni zethu ngoba iyakhona ukusisiza ukuthi silande amanzi emfuleni uma ngabe amandla awasekho futhi ihhafula nomsebenzi. Ngeke ubhizi uhamba, ama-kilometre, amakhulu noma amahora amakhulu uhamba nje ungazi ukuthi ufuna, usebenzaphi? Or usebenza kanjani? Kepha-ke imbongolo ibalulekile. Mina ngithi abantu kwamele bayiphathisise ngendlela e-right ngoba ibasiza ey'nkingeni ey'ningi.

Isimo sezulu singayithinta kabi inqubo yokuvuka, ngoba kungashisa kakhulu, lokho kungashisa iy'tshalo zakho. Noma kunethe amalanga alandelana noma amahora alandelana ngoba iy'tshalo zakho azifuni amanzi amaningi, ngoba zingagcine zifa. Kwelanga kungashisa kakhulu lishise iy'tshalo zakho, iy'tshalo zakho azitholi amanzi alingene nabasebenzi bakho laba abasebenza eplazini abakhoni ukusebenza kahle ngenxa yokuthi kushisa kakhulu, badinga amanzi nabo abasebenzi ukuthi baphumule. Kepha-ke inqubo yokuvuna yakho, kwamele wena uyinakekele njengomuntu, eyakhele indawo la zingakhona ukukhula khona, khona isimo sezulu noma singabheda kanjani wena uyazi ukuthi iy'tshalo zakho ziphephile, lapho phansi kwalento, kwalo phahla lolu olakhile.

Izinto eziningi ezithinta indleko yayo. Futhi ayikho indleko eqondile eyodwa yenkomo, ngoba izinto eziningi zishintsha indleko. Uhlobo lwenkomo. Kunezinhlobo eziningi zenkomo. Ezinye zifuyelwa inyama njenge blamani, inguni, ezinye ubisi njenge holstein kanti ezinye zifuyelwa okubili. Inkomo efuyelwa inyama enkulu futhi ekhuluphele ingabiza kakhulu kuncane. Isisindo senkomo, nesisindo inkomo enkulu nesisindo esiningi iyabiza kakhulu, izinkomo zithengiswa ngesisindo kanti indleko ingabalelwa nge-kilogram ubudala benkomo. Izinkomo ezincane zishibhile kunezinkomo ezidala sezikhulile. Inkomo esencane kakhulu noma esemdala kakhulu ingaba nendleko ephansi.

Ukunciphisa ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane, njengoba zimelana nezinambuzana, isidingo sokusebenzisa izibulala zinambuzane ziyancipha okuhle emvelweni kunasempilweni yabantu. Ukuvuthwa ngokushesha, ezinye izitshalo zingakhululiswa ngokuthi zikhule futhi zivuthwe ngokushesha, okwenza ukukhiqizwa kube lula. Izingozi ukusabalala kwezakhi zomfuzo. Izakhi zomfuzo eziguquliwe singasabalala ezitshalweni zasendla, okungenzeka kube nomthelela ekukhuleni kwezinhlobo zezitshalo. Ukuphazamiseka kwe-ecosystem kungaphazamiseka izinyoni noma izinambuzana eziwusizo kwizitshalo zakho.